A se nke ka palama sefofane, ga se nke .

Ee, ke tiro ya me ya go se pagama sefofane, mme lengwe la matsatsi ke batla go ipona ke fofela kwa godimo. Ba ba ba setshabang e le gore ka lebaka la gore batho ba tshaba go ya kwa godimo, ka Sejatlhapi re bitsa gore ke di-heights go na le batho ba sa batleng di-height, so fa re le batho re farologane re ipatla bonang go le .

Tsala ya me ka gonne e batla go pagama sefofane e ye kwa nageng ya Nigeria, o tshwanetse go leletsa ba ba ema sefofane a kgone go 'ira dithulaganyo le bona gore o batla go ya ko Nigeria ba mo thuse ba modirele, mme o tlo go kry-a ticket e ya tlo e latelang kwa maemo sefofaneng, a go lokisitswe taba ya gore go tlo tsamaiwa leng ka la bokae ka la bokae, mme a ye ko maemo sefofaneng a setse a feditse dithulaganyo le bona ba tla mmolelela gore a tle ka letsatsi lefeng a tlo tsena mo sefofaneng ba tsamaye ba fitlhelele naga ya Nigeria.

Dibese di teng mo toropong e ke nnang mo go yona, ke akanya gore tlhwatlhwa ya tsone ke e batho ba kgonang gore ke ba e dirise gore ba kgone go e palama go iwe tirong. Ke bona ba thusa batho thata gore ba kgone go ba fokoletsa madi mo dibeseng gore ba kgone go ya tirong ka gore dilo di le dintsi tlhwatlhwa ya tsone e kwa godimo, mme a go ya ko dibeseng tlhwatlhwa ya teng batho ba kgone go e lefela.

Ke bona e le kakanyo e siameng eo thata ka gore pampiri ke pampiri e ka latlhega, mme ga o dirisa card, card e tla nna mo mokwatleng wa motho me yona ga e latlhege ke bona e le kakanyo e botlhale thata.

Ke mokgweetsi yo bese sentle e a itse gore motho ke eng, a itse go buisana le motho sentle, mme gape e a itseng gore re batho ba ba tsayang mo loeto gore a ba isa tirong a ba fitlhisa ka nako.

Batho ba ba amegang bakgweetsi ba dibese ga dibese di strike-a ke gore e tla nna matlhothapelo ka gore batho ba ba rekang mo dikarateng tsa bona, mme ba dibese di strike-a batho ba ba ile go tlhoka gore go iwa tirong ka eng ka gonne ga ba na madi a go ditekesi tse ba tla tsamayang ka tsone di ba isa kwa tirong, so mme ke tsone dikotsi tse ka diregang.

Bese e tsamayang ka nako e rileng, mme ke bona go siame go ntse gole jalo ka gore ga di nne mo mebileng lobaka lo loleele. Mme di tlala ka tsela e nngwe e makatsang ka gonne mo go gongwe e o emiwa ka maoto, mme nka lakatsa gore go okediwe dibese gore batho ba seke ba ema ka dinao.

Bese e phela e le mo nakong mme e tsosa batho phakela ga ke seke ka siwa ke bese ke dula ke ntse ke le mo nakong gore ke kgone kgotsa sentle mme e nkise tirong, mme e mpuse, ke boe kwa lapeng.

Mo motseng o ke nnang mo teng tshupetso ya dibese ga e tlhole e le teng, ga ke itse ga ke ke ka e bone.

Ga ke tlhaloganye e le ruri gore bese go hobaneng e sa tsamayeng mo metseng yotlhe, ka gonne ke yona e kaone e batho ba ka kgonang go duela.

Tlhwatlhwa ya dibese e kwa tlase thata, mme re lebogela puso e re thusa go fokotsa gore batho ba go kgona go tsaya madi a setseng gore ba kgone go ya go rekela ba lelapa la la bone se ba se tlhokang.

Ke ka lekanyetsa tirelo e e dirisiwang ke bese ten out of ten ka mo ba tshwarang badiredi ba dibese, ka mo tlhwatlhwa ya teng e leng kwa tlase gore batho ba kgone go e lefela, le ka mo dibese di tshwere ka teng ke balaodi ba tsone.